Timbuti ti fuyiwa leswaku hi kuma nyama, masi na nhlonge. Vanhu va fuwa timbuti leswaku va kota ku ti hanyisa, va kota ku endla swikimi laha va fuwaka timbuti ta ku tala ti kula va sungula mabindzu ya vona ya ku xavisa nyama eswitarateni na le madorobeni. Laha va kumaka mbuyelo wa mali na leswaku ma business ya vona ya kula. Timbuti loko hi ti fanisa na swifuwo swin'wana hi kuma leswaku, ti kahle hikuva a ti lavi ndhawu ya ku tala ku ti kurisa. Nakona a ti lavi mali yo tala ku ti tlhogomela, vanhu va va kota ku ti hanyisa ni ku kurisa swifuwo swa vona kahle, va kota ku kuma swakudya.

ndhavuko wa matsonga hi vona leswaku swi fanerile leswaku hi siku ku va ku ku va na nkhuvo ku tlangeriwa mbuyelo, ku fanele ku va ku ku karhi ku dlayiwa xiharhi ku tlangela leswi swi nga humelela, leswi swi nga kumiwa swa ku saseka. Vo tala va dlaya xiharhi ku va va kha va tlangela ve le hansi, va khensa minkateko, va khensa leswi va nga hlangana na swona. Ku nga ha va ku ri ku humelela ka mabindzu ya vona ya kula, ku nga ha va ku ri ku humelela ka vona eka swa tidyondzo, ku nga ha va ku ri ku humelela swa vona eka swa ku aka muti ni swa vutomi. Vo tala va va kha va endlela ku khensa ve le hansi, va ku tala va va kha va endlela ku hlanganisa mimiti yi va ndhawu yin'we, ku tsakiwa, ku dyiwa nyama.

Hi nkarhi wa timpfula vinyi va mapurasi va swi kota leswaku loko mpfula yi nga se za hi fika, va kota ku byala timbewu ta vona hinkwato leti va lavaka ku ti haxela leswaku ti kula loko mpfula yi fika va kuma leswaku va byarile, yi to fika yi pfuneta leswaku swi kula hinkwaswo. Leswaku nkarhi lowu mpfula yi va ka yi na hi wona va nga tshuneli kusuhani na na ti na na na na purasi ra vona. Mpfula ya pfuna swinene emapurasini hikuva loko timbewu ti byariwile yi karhi. yi to fika yi pfuneta ku ti cheleta ni ku ti kurisa kahle.

Van'wamapurasi va fanele ku va na muchayeri wa teretere loyi va n'wi kombaka hi siku na siku loko a heta ku rima leswaku teretere ra ha tshamisekile, mathayere a ya onhakangi, xidirayivhelo xa ha pfumela leswaku a jikajika a rima, nakona ka ha pfumela leswaku va nga phush-a va byalwa hi rona teretere. Loko va kambisisile leswaku swilo swi ha tshamisekile, swi pfuna vona leswaku na mundzuku va kota ku rima, va swi tiva leswaku va ha ri na teretere leri ri nga va pfunaka ku byala timbewu ta vona ri hlayisekile ri nga onhakangi kahelo. Nakona swi va pfuna ku seyivha eka timali ta purasi.

entshaveni vanhu va ya lava mirhi leyi tshungulaka. Swi hlayisekile eka vanhu lava va nga fanela ku swi endla eka vanhu lava va nga na nyiko nakona va nga nyikiwa mpfumelelo leswaku va famba va lavana na mimirhi ya ku pfuna vanhu. Nakona a swi fanelanga leswaku munhu a famba a ri yexe, u fanele a va na mpfuno ni munhu kusuhi na yena wa ku n'wi pfuna loko va tshuka va hlangana na nghozi emakhwatini. Hikuva a ku hlayisekanga enhoveni.

Lava va lavaku ku nghenelela swa vurimi, va fanele va swi tiva leswaku swi na nkoka ku yingisela ni ku landzelerisa ndhavuko loko va lava ku sungula swilo swintshwa leswi va nga swi tiviku. Va fanele va pfumela ku dyondzisiwa ni ku kombisiwa hi vurimi bya xikhale leswaku loko va rima hi ndlela ya ndhavuko swilo swi famba njhani. Ni hambiloko ku ri na ndlela yintshwa ya ku byala na ku kurisa timbewu ta vona, va fanele va landzelerisa ni ndlela ya ndhavuko ya vurimi leswaku timbewu ta vona ti ta kota ku kula swilo swa vona swi famba hi ndlela. Swi na nkoka leswaku va pfumela vanhu lavakulu va khale, va va kombisa mabyalelo ya xikhale leswaku swikimi swa vona swi ta kula.

va ku tala lava va nga na swifuwo swa nyama, va hlayisa nyama ya vona leswaku yi tshama masiku ma ku tala na tin'hweti to tala hi ku yi omisa hikuva loko yi omisiwile yi teka nkarhi yi nga boli, yi teka nkarhi yi ha hlayisekile efurijini, ni hambiloko yi nga vekiwanga eka fridge. Loko a ri mina nyama yo omisiwa ndza yi tsakela hikuva yi va yi yi nandziha, yi va yi katsiwile ni munyu leswaku ya dyeka ni hambiloko yi nga swekiwangi.

Mr Mzanani i n'winyi wa purasi ra Titirheleni ehansi ka Malamulele. Loko va ha langutane na nkarhi wa ntshovelo, va famba va endla vuxaka ni vanhu lava va xavaka matamatisi hi mabaketi lamakulu. Vanhu lava va xavaka tinyala hi mabaketi lamakulu, ku fana ni maxopo ya tanihi vo Shoprite, ku fana ni mabindzu lamantsongo ya vanhu eswitarateni lava va xavisaka swakudya. Loko va karhi va famba va kuma nhlayo ya vanhu lava nga ta kota ku xava matamatisi na tinyala, va ta tshovela va karhi va swi tiva leswaku mabaketi ya ngani ya ya kwihi, leswaku swakudya swa vona swi nga boli swi tshame epurasini. Leswaku swakudya swa vona swi nga luzeki swi tshame endhawu yin'we.

Mintlhontlho leyi va langutanaka na yona hileswaku va ta kuma ndhawu yikulu ya ku endla mabindzu ya vona, va ta kuma ndhawu yikulu ya ku byala swibyariwa leswi va swi lavaka kumbe ku xavisa swixavisiwa leswi va swi lavaka. Nakona swi ta va swi ri eka ndhawu ya ku hlayiseka, nakona ku ta va ku ri ndhawu yikulu ya ku kota ku ri leswaku va thola vanhu va ku tala va va tirhela va kurisa mabindzu ya vona. Hileswaku ndhawu ya kona yi ta va yi ri safe hikuva va ta kuma maphepha ya vutihlamuleri leswaku hi vona vinyi va ndhawu.

Maendlelo ya rihanyo ra misava i ku kambela leswaku misava ya ringanela ku byala na, ya pfumelela ya pfumeleriwa ku tirhisiwa na, yi fane yi kamberiwa naswona ku fanele ku susiwa swilo leswi nga laveki ku njhe hi maribye, misinya leyi nga na timitsu. Ehenhla ka swona va fanele va chela manyoro ya ku kurisa ndhawu, ya ku pfuna leswaku misava yi kukumuka yi ta kota ku amukela mabyalelo ya kahle.

Swi na nkoka leswaku loko vanhu va karhi va hanya swin'we va hlangana va kombisana tindlela leti va nga kurisanaka hi tona eka ndlela ya mabindzu, na le ka ndlela ya ku kuma swakudya leswaku va ta kota ku kuma rihanyo. Loko vanhu va muganga va hlangana va endla xirhapa, va kota ku dyondzisana ku aka, va kota ku dyondzisana ku byala swakudya leswi nga ta va pfuna, timbewu tanihi miroho, tikhavichi swi ta va pfuna leswaku vana va nga ndlayiwi hi ndlala. Va kota ku dyondzisana makuriselo ya swifuwo ni ku vonisana tindlela leti va nga kotaka ku endla hi tona mali, nakona swi endla leswaku emugangeni ku tshama ku tsakiwile ku va na vuxaka bya kahle.

Van'wamapurasi va masiku lama tanihi vantshwa va tirhisa xiyanimoya na riqingho ku haxa emoyeni va byela vanhu va le kule na va le kusuhi leswaku va na va na swixavisiwa tanihi miroho, swakudya leswiwani va nga kotaka ku swi fikela emapurasini ya vona.

Van'wamurimi wa ku tala hi nkarhi wa ximumu va byala tiboncisi ni mazambhana hikuva a ya onhaki loko ya hlangana na mumu, nakona ya kota ku amukela dyambu leri ri va ka kona swi nga ha ma tshikeleli leswaku ya fa. Hi nkarhi wa xixika u nga kota ku byala swifaki, u nga kota ku byala malamula hikuva naswona swi fambisana kahle na xixika nakona swi kota ku kula kahle.

Pfuna ku kurisa vanhu hikuva va kota ku va na ndhawu ya vona leyi va nga yi tirhisaka ku endla swa mabindzu. Nakona swi va pfuna leswaku va va na timali leti nga va pfunaka ku va na rihanyo va nga hlupheki hi ndlela ya swakudya, hi ndlela ya ku lavisana na mitirho.

Tinguluve ta pfuna hikuva ti nga kota ku tirhisiwa tanihi xixevo. Eka vanhu lava va dyaka nyama ya nguluve, va nga kota ku sweka va tikumela xixevo va kota ku kuma rihanyo va tshama va xurhile. Kambe ti na nghozi hikuva ta swi kota ku heta vutomi bya munhu, a ti kahle eka rihanyo ra wun'wani wa rikwerhu hikuva ti nga kota ku n'wi vavisa loko ti kwatile.

Namuntlha byi cincile. Ku na swilo swintshwa swi nga nghenisiwa hi mfumo swa tindlela ta ku rima. Ku na mimirhi yintshwa yi nga nghenisiwa leyi faneleke yi cheriwa emisaveni ku nga se ze ku byariwa. Se mabyalelo ya xikhale a ya ha fanelanga hikuva a ya nge fambisani na mabyalelo ya xisweswi. Mabyalelo ya xisweswi ya telele ngopfu na ku landzelelana ka vurimi bya thekinoloji, na swilo swintshwa swa materetere. Ku na swilo swo tala swi nga nghenisiwa hi mfumo swi faneleke ku swi landzeleriwa leswaku misava yi ta pfumela, leswaku timbewu ti ta hatla tibyalela ti kula hi ku hatlisa. Mabyalelo ya xikhale a ku nga haxiwi mimirhi, ku nga ri na swilo leswi faneleke swi haxiwa leswaku misava yi ta kukumuka.

Ndzi vona swi fanerile leswaku vantshwa va va ni misava ya vona ya ku sungula mabindzu ya vona ni vurimi bya vona leswaku va kota ku va ni vutihlamuleri, va kota ku va na ku tiyimela leswaku ku na lexi va hanyisaka xi va nghenisela mali. Loko Afrika-Dzonga ya ha tele vuhlawuhlawu, swi na nkoka leswaku munhu a va na xilo lexi xi nga xa yena, a kotaka ku xi rhangela xi nga n'wi pfunaka eka muti wa yena ni ku endla mali, leswaku a kota ku va ni .

Ku nga kota ku hlangana va sungula vurimi eka ndhawu ya misava leyi va swi tivaka leswaku va ta kota ku phakana swakudya loko va heta ku byala timbewu ta vona. Leswaku va ta kota ku sungula bindzu leri nga ta va pfuna ku phakana timali, va kota ku kuma rihanyo va kurisa vana va vona hi tindlela ta kahle. Swi ta va nyika matimba ya leswaku va swi tiva a va hlupheki hi swakudya. Eka ikhonomi leyi hi nga le ka yona swilo swo tala swa durha ku xaviwa emaxopeni, emavhengeleni swakudya swo tala swi lava mali leyi nga hlanganiki hikuva vanhu vo tala a va le ku tirheni. Loko muganga wo tirhisana ku kurisa vurimi, swi ta va pfuna leswaku va tshama va ri na swakudya.

hikuva va kota ku byala, va kota ku tlhogomela vurimi bya vona, va kota ku landzelerisa timbewu leti va va ka va ti haxile xikimi xa vona.

Hlawula ndlela ya xikhale ya ku tshovela hi mavoko, hikuva loko u karhi u tshovela hi mavoko u kota ku vona swakudya leswi swi nga onhaka u kota ku vona na leswi swi nga kahle leswaku swi nga ya eswitolo swi ya xavisiwa. Loko tamatisi ri borile, wa kota ku swi vona u ri lahla. Loko tamatisi ra ha ri kahle, wa kota ku swi vona ivi u ri veka ebaketini leswaku ri ta ya ri ya xavisiwa kumbe ri ya dyiwa ri tirhisiwa. Loko u kha karhi u wu tshovela hi mavoko u kota ku vona leswaku ndhawu ya wena ya ha tshamisekile, yi lava kwihi ku lunghisiwa nakona yi ya yi nga ha pfumela misava ya wena ku byala tamatisi futhi na.

Ku tlakuka ka mbewu swi tshikelela vantshwa lava va ha ku sungulaka bindzu ra vurimi, hikuva a va koti ku xava mbewu, a va koti ku kuma ndlela ya ku sungula ku byala timbewu ta vona. Hikuva vo tala va vona va tsandzeka ku kuma leswaku mfumo wu va pfuneta hi ku va nyika mbewu ya mahala loko va karhi va rhumela tifomo ta leswaku va pfuneka.

Miroho leyi byariweke ekaya yi va ya ha hlayisekile, naswona ya pfuna leswaku u hola mavabyi, ya pfuna leswaku u tshama miri wa wena wu ri kahle wu nga ngheneleriwi hi mimoya ya ku vabyisa. Tanihi mukhuhlwani, tanihi ku pandziwa hi nhloko na byin'wana na byin'wana vuvabyi lebyi nghenelelaka loko munhu a nga dyi matsavu ya ku aka miri. Swa pfuna leswaku munhu miri wa yena wu tshama wu hlayisekile, hikuva loko ya ha kusuka emasin'wini yi va ya ha ri na mimirhi leyi nga ku pfunaka ku kula emirini wa wena ni ku hola.

Hileswaku swimilana swi ta kota ku kula kahle swi nga koti ku dyiwa hi swivungu.

Loko u sweka xipinichi u fanele ku rhanga u tsemelela matamatisi u chela na munyu u virisa na mati loko sweswo swi vupfile u chela miroho ya wena ya xipinichi u pfala poto leswaku swi vila timinete to fika five loko se miroho ya wena yi vupfile u ta chela mafurha matsongo kutani u pfalela timinete timbirhi u phula.

I yin'wana ya timbewu leti tirhisiwaka varimi loko va karhi va byala.

Ina, swi fanerile leswaku vanhu lava hanyaka emakaya va nyikela vanhu va le madorobeni hi misava hikuva misava ya le madorobeni a yi swi koti ku kurisa mbewu kambe vanhu lava hanyaka edorobeni va ni ku tsakela ku byala ni ku kurisa ni .

Masi ya na nkoka swinene eka vana ni vanhu lavakulu hikuva ya kota ku engetelela rihanyo leswaku munhu a tshama a ri na ti-protein va kota ku khomeka wu va wu hlayisekile ma pfuna swinene eka rixaka ra ku horisa vuvabyi.

Swi tlhelerisa varimi endzhaku hikuva loko ku hungutiwa ndhawu ya vona a va koti ku endla mali ya ku tala nakona swi hafula mitirho ya vona ya siku.

Swi fanerile leswaku loko mbewu yi tele yi hlayisiwa emathinini laha yi nga pfuleliwaka kona leswaku yi ta kota ku tirha nkarhi lowu nkarhi lowu taka.

Ku ni misava ya ku nona ya ku tshwuka leyi u nga kotaka ku byala ka yona makwembe tibhoncisi ni tin'hwembe kasi ku na misava ya ntima ya ku tiyela nyana leyi u nga kotaka ku byala ka yona matamatisi ni mandanda.

Wu pfuna hikuva swakudya ku nge he xaviwi hinkwaswo va nga kota ku kha swakudya ejarateni ra vona ku tlula leswaku va tshama va karhi va ya xava emadorobeni.

Loko purasi ra mina ro yiveriwa a ndzi ta lavisisa hi xikarhi ka vatirhi lava ndzi nga va thola loko ndzi nga kumi nhlamulo ya ku enela a ndzi ta tsutsumela emaphoriseni ku ya report-a leswaku ndzi yiveriwile no kota ku ta tiyisisa nhlayiseko egedeni.

Eminkarhini ya sweswi ku tele ngopfu madokodela lawa ya kotaka ku tshungula vanhu no va langutisisa leswaku va tirheliwa hi yini swi endla leswaku vanhu va nga ha landzeleli masungulo ya ndhavuko ni mimirhi ya khale.

Swirhapa swa vaaki swi nga tisa vuxaka swinene hikuva va ta tirhisana swin'we va ta dyondzisana vurimi va dyondzisana ku cheleta va kombisana tindlela ta ku kurisa bindzu swi ta va hlanganisa hikuva hi masiku hinkwawo va fanele ku pfuka va ya swirhapeni va ya tirha swin'we hi ndlela yeleyo ku ta tshama ku ri na vuxaka ku nga holoviwi.

U nga tirhisa selufoni ya wena ku navetisa bindzu ra wena kumbe u nga ya rhumela mahungu ya bindzu ra wena eka leswaku va ta ku rhumelela swona eka xiyanimoya swi twiwa hi vanhu va le kule na va le kusuhani.

Swa pfuna swinene hikuva vanhu va tshama va ri na swakudya emakaya ya kona nakona va kota ku endla mabindzu ya ku famba va xavisa mihandzu ni matsavu leswi va vuyerisaka mali.

A ndzi ta teka goza ra ku endla leswaku purasi ra mina ri biyiwa hi xintu a ndzi ta famba ndzi lava mutshunguri wa xintu loyi a kotaka ku biya ndhawu leswaku ku nga ha ngheni vayivi ku tshama ku hlayisekile leswaku purasi ra mina ni swakudya leswi ni swi byalaka swi nga ha hlangani na ku yiviwa.

Yin'wana ya ti-insurance yi tirhisiwaka hi nwanamapurasi leyi nga duma yi le makaya i Mayitiko.

Swi fanerile leswaku loko u sungula purasi ra wena u thola vanhu lava u va tshembaka vanhu lava u swi tivaka leswaku mi ta hanyisana kahle nakona va tshembakana loko mi sungula swin'we swi fanerile leswaku u veka ma security ya ku rindza jarata ra wena loko u nga ri kona na loko u ri kona swi na nkoka leswaku xikimi xa wena xi va xi ri na tikhamera ta ku langutisisa leswi endlekaka.

Swi fanerile leswaku va ti toloveta ku cheka inthanete leswaku va ta kota ku va na matirhelo ya le handle na vona va ta kota ku xavisa swilo swa vona ematikweni mambe swi fanerile leswaku va endla vanghana eka inthanete etifonini va ta kota ku kuma vanhu va le kule va burisana na vona va landzelerisa nakona swi fanerile leswaku va ya ka mfumo va ya kota ku twisisa matirhelo ya ku xavisa swilo ematikweni mambe.

Ku na tikhampani to hambanahambana leti ti xavisaka swilo swa vurimi eka tindhawu to u nga kota ku kuma misava yo rima nakona loko u ri etikweni u nga ya ka mukhanselara wa wena kumbe evuhosini u ya hlamuseta leswaku u lava misava yo rima va ta kota ku ku pimela.

Hileswaku a va koti ku fikelela eka ti-customer ta ku tala ku ti xavisela swibyariwa swa vona swi hetelela swi bola hikuva vanhu va le makaya a va xavi ngopfu bindzu ra vona ra wa.

Vanhu va khale a va swi kota ku famba na vana va vona eswikimini swa vona va ya va kombisa leswaku xikomu xi khomiwa njhani nakona u byarisa kuyini hi layeni leswaku mbewu u yi hoxisa kuyini loko u heta u fanele swa ku u seletela a va va kombisa hi masiku hinkwawo leswaku u fane u haxisa kuyini mbewu nakona u haxa ka misava ya njhani nakona a va tirhisa ti-donkey.

Hileswaku u fanele ku cheleta xirhapa xa wena siku na siku u fanele ku cheka leswaku dyambu a ri le ku haseni swimilana swa wena u fanele u kambela hi masiku hinkwawo leswaku swifuwo na swona a swi le ku dyeni na timbewu ta wena.

Swi fanerile leswaku vanhu lava nga na rirhandzu ra ku rima va tlhogomela misava ya vona nakona va kamberisisa hileswaku hi mikarhi na mikarhi ku na swimilana leswi va swi byalaka leswaku misava ya vona yi ta tshama yi nonile.

Ematikoxikaya swi vangiwa hi vusweti vanhu vo tala va hlangana na vusweti leswaku a va koti ku ya va ya xava swakudya a va koti leswaku va nga hakela matamatisi kumbe miroho kambe va yi lava emahetelelweni va tikuma va yivile.

U fanele u va na yindlu leyi vitaniwaka storeroom laha u vekaka kona swilo swa wena swi hlayiseka kona ku ri na loko u nga ri kona swi nga yiviwi nakona u ta kota ku swi tirhisa nkarhi lowu taka.

Matamatisi na tinyala ni tibhoncisi i swakudya leswi vanhu va swi lavaka hi minkarhi ni minkarhi ku endla xixevo swi xaviwa ngopfu etin'hwetini hi masiku hinkwawo vanhu va swi lava.

Eka mhani ndzi vona leswaku tihuku ta n'wina a ti le ku kuleni swakudya leswi ti dyaka swi fanele swi nga ti khomi kahle swi fanerile leswaku hi famba hi ya emaxopeni ma ku xavisa swakudya swa tihuku hi ya kambisisa leswi swi nga ta ti pfuna leswaku ti kula loko swi swi nge se za hi kuma mali a swi tava kahle mi ti humesa hi ti nyika makoko ti dya.

Yi tise ku tlakuka kunene eAfrika-Dzonga hikuva yi tise mabyalelo yantshwa eka vantshwa, va kota ku tiva tindlela tintshwa leti va faneleke va ti tirhisaka ku byala timbewu ta vona na swifuwo swa vona, leswaku va fanele va swi khoma njhani eswirhapeni.

Loko maxelo ya sungula ku cinca ku na mpfula misinya yi sungula ku hluka.

Swakudya leswi titimelaka swi fanele ku vekiwa eka microwave, leswaku swi ta kota ku kufumela kumbe emabokisini.

Va fanele va va na ku tinyiketela va va na rirhandzu eka swilo leswi va swi endlaka loko u ri n'wamabindzu kumbe wa n'wavurimi u fanele u rhandza vurimi bya wena leswaku u nga koti ku yiva nakona wa swi tlhogomela.

Xikomu, switirhisiwa ku tshovela swakudya swo fana ni mihlata, na tiboncisi va chela hi swona leswaku va kota ku humesa leswi va nga swi byala.

Eka manguva lawa ku tele ngopfu thekinoloji ku na swihumelerisiwa swo tala leswi endlaka leswaku swilo swi hela hi ku hatlisa mintirho ya vanhu yi olova, khale swo tala a va tirhisa mavoko.

Eya ti na nkoka swinene hikuva swi fanerile leswaku swakudya swi sirheleleka ku papalata mavabyi ni ku hlayisa rihanyo ra hina.

I tinayiti ti madokodela va ti tirhisaka na ti-microsoft phone leti va kambelaka ha tona ku kambisisa vuvabyi.

Murimi a nga kota ku ri loko ka maxelo va kombisa leswaku ku ta mpfula, va hlengeleta madiromu ni mabakiti ku kelela mati ya mpfula leswaku ya ta n'wi pfuna ku cheleta swakudya swa yena.

Swi fanerile leswaku loko u endla swa mabindzu u fambela kule na khombo, u papalata swilo leswi nga ta tisa nghozi eka bindzu ra wena emaketeni ya wena nakona ufanele u va u ri na tiamburhela ta ku sivela maxelo.

Munhu loyi a hluphiwaka hi vuvabyi bya ku khohlola, bya TB, bya xisuti ni bya milenge u va na ntikelo swinene loko a fanele a endla bindzu ra vurimi, hikuva miri wa yena a wu pfumeli ku khoma xikomu u korhama kumbe ku famba kumbe ku yima nkarhi wo leha.

U fanele u fambela kule na mabyasi lawa ya nga na swivungu, swivungu leswi swi nga ku vangelaka swilondza, maphokolo lama nga ta ku vangela vuvabyi.

Swi fanerile leswaku mfumo wu pfuneta hi timali ku nyika vantshwa va sungula mabindzu ya vona lawa ya nga ta va nyika rihanyo leri nga ta va pfuna ku kuma mali yo pfuneta emindyangwini leyi va humaka ka yona, hikuva mabindzu ni vurimi naswona swi lava swilo swo sungula hi swona, swi lava materetere, timbewu, tidarata leswi mfumo wu nga kotaka ku nyikela vantshwa hi swona.

Swi fanerile leswaku u nga byali mbewu ya wena hi siku leri dyambu ri hisaka ngopfu, kambe u fanele u byala maxelo ya kahle leswaku mbewu ya wena yi nga omi nakona swi nga fi swimilani u fanele u landzelerisa maxelo lawa ya nga faniki.

Loko swa ha ri fresh swi fanerile leswaku a swi kurisela ndzeni ka swibotiboti kumbe etipulastikini a swi veka emutini laha swi nga ta ka swi nga tshuneleliwi hi dyambu, kambe a kota ku swi cheleta mati ya swona ku kondza swi kula.

Van'wamapurasi swi fanerile leswaku va va na matiraka kumbe timovha ta tibaki leti nga ta va pfuna ku rhwala swilo swa vona. Swi fanerile ku va na tiraka kumbe baki leyikulu hikuva yi ta va pfuna ku rhwala mabokisi yo tala ya ya ya swakudya swo njhe hi matamatisi, tikhavichi ku swi yisa lomu va xavisaka kona.

Swi fanerile leswaku va kuma ndlela ya ku papalata leswaku swirimiwa swibyariwa swi nga vonaki.

U swi paka emabokisini ya ku ringanaringana swin'wana u swi chela ka tikhireti, swin'wana u swi chela eka ti-plastic leti nga na ti nga pfuleka leswaku swi kota ku hefemula ku ri swi nga vaviseki.

Vatirhi lava thoriweke i vatirhi lava nga na ku tsakela ku tirhisana na muthori, va rhandzaku business leri muthori a ri endlaka, i vanhu lava va rhandzaka vurimi nakona va ku ku pfunana. Vatirhi lava ni va tholaka hi nexe i vanhu lava ni va twelaka vusiwana ku va kota ku ni pfuna. Kambe vatirhi vandyangu i vanhu lava hi khomisanaka eka bindzu ra hina.

Swi na nkoka leswaku vanhu va avelana mati loko mati ya karhi ya kala, kambe vanhu va lava ku endla bindzu ra vurimi, swi fanerile leswaku mi pfunana ku avelana mati leswaku mihandzu ya n'wina yi ta kula hinkwerhu.

Va fanele ku tirhisa tiphayiphi ku cheleta matshan'wini ya ku pfulela mati va ka hi mabakiti ya karhi ya lahleka. Va fanele va va na nkarhi wa ku cheleta evusikwini kambirhi mpundzu na madyambu va nga tshami va pfuleli mati ya halaka.

Khavichi na miroho swa vuyerisa swinene hikuva vanhu va tshama va ri ku swi xaveni va swi nlava masiku hinkwawo, i xixevo lexi vanhu va rhandzaka ku tshama va kha va xi tirhisa.

Vanhu va fanele va tirhisa swakudya hi vukheta hikuva eka minkarhi leyi hi hanyaka ka yona swakudya swa durha nakona a swi olovanga leswaku va swi kuma ku olova.

Swa pfuneta leswaku swakudya swa wena swi tshama swi hlayisekile swibyariwa swa wena swi onhaka endleleni nakona swi nge lahleki u kota ku ti fambisela swibyariwa swa wena hi wexe u yisa emakete.

Misava leyi hanyeke kahle ni swakudya swa swimilana ya pfuna leswaku switsotswana swi fambela kule na kona swi swi nga tshuneli ku ta onha swimilani eka misava, hikuva swakudya swi swibyariwa swi kula kahle.

Hawa a swi lulamanga swi ni nghozi swinene va nga hlangana na khombo ro tala, swi fanerile leswaku va tirha dyambu ri xile nakona ku karhi ku vonakala va nga lumiwa hi swin'wana.

Van'wamapurasi va nga seketelana hi ku dyondzisana mabyalelo ya timbewu ni macheletelo ni ku kombisana ndlela leyi nga pfunaka leswaku swimilana swi hatla swi tswala.

Va fanele va kombisiwa ndlela ya makhomelo ya switirhisiwa leswintshwa leswaku swi tirhisiwa njhani nakona hi tihi tindlela leti va faneleke va ti landzelela eka matirhiselo.

Swakudya swa le mabodhleleni kumbe swi onhaka.

Swi vangiwa hileswaku vantshwa va manguva lawa a va swi tsakeli ku tirha emapurasini kumbe mintirho ya mavoko va vona swi nga fanelangi ku tirha eka tindhawu to tani.

Va fanele va kuma tikhemikhali leti va nga kotaka ku ti tirhisa emapurasini ya vona.

Leswaku u nga kala tindhawu ta ku hlayisa swibyariwa swa wena, swinyenyani ni swin'wana swifuwo swi nga kota ku nghena swi moxa swi dya.

Hi nkarhi wa wa xixika hikuva ku va ku karhi ku byariwa timbewu ta ku tala. Hi nkarhi wa ntshovelo wa mavele hikuva mavele ma lava vanhu vo tala.

U fanele u languta ndhawu leyi u tshamaka ka yona leswaku swifuwo swi ta hanya kahle ke.

Va fanele va swi tiva leswaku loko va lava tihuku leti nga hluviwa va fanele va hakela mali ya ku tala, leswaku loko huku ku ri hundred rand va ta tatisa hi fifty rand ku hakela vahluvi va tihuku.